Eya, nna ke nahana hore seo se ka ha lefisa mofu, ka hobane ke nahana hore ho batleha nku e qetang ho hlajwa hona jwale. Empa malapa a mang, hobane ha wa tshwane a qala ka ho pata mofu pele, a be a reka nku ka morao, a se a isa mabitleng.

Ke nahana hore se rutwang basadi lebollong, ke hore basadi ba tshwara thipa ka bohaleng hape ke bona ba hlokomelang lelapa, jwalo ka ho kolomaka ka ho phela bana le monna hae, hape ke hore ba futhumatse dikobo tsa hae le monna hae.

Ke mojeko wa lehlaka wa banana o bitswang ke mefuta wa setso wa ho keteka, o atisang ho etsahala nakong ya boithapollo kapa mehla ya ho ithabisa. Mojeko ona o akaraletsa ho bina, ho opela, le ho qhoma, le ho bapala medumo ya setso ya metso ya tlhaho kapa e bapisang maikutlo a thabo, ho thabela bophelo le ho kgothatsa botswalle.

E, ke maikutlo a mangata ho isa bana lebollong, ho ntse ho ka tswela setjhaba molemo ha feela ho etsuwa ka nepo, ho se be ka dikgokgontsho, tlhekefatso kapa bo itsamaelo bo kotsi. Lebollong ke mokgwa wa ho fetisetsa thuto ya bophelo ho ba banyenyane ho ba ruta maitshwaro a nepahetseng, ho itlhompha, ho hlompha batswadi le ho nka boikarabelo bophelong. Ho tloha mehleng ya kgale, mokgwa ona o ne o sebetsa jwalo ka sekolo sa bophelo.

Ntwa ena ya ho lwantsha ho hloka ha metsi, re e lwana ka tsela tse fapaneng. Empa nna ke lwana ka hore phepelo ya metsi ha e soka e kgaolwa ke kga metsi, kwa tlatse ditanka le diemere hore mohlang e kgaolwa, ka tseba hore ke na le metsi ka hara ditanka le diemere, ke tlo kgona ho hlapa hape ke tlo kgona ho pheha ho fihlela metsi a kgutla.

Ha re batla ho ikopanya hape le badimo ba rona, re lokela ho qala ka ho ba hopola ka tlotlo, ho hopola mabitso a bona, ho hlompha bophelo bo bakileng ba bophela bona, ho hopola hore ke bona metso ya rona re teng ka lebaka la bona. Hlompho ke motheo wa puisano pakeng sa motho le badimo ba hae. Hape, ho bua le bona ka thapelo kapa puo ya moya. Hao hloke hore o be le borapedi bo bitswang kapa mophato. Ho qala ke ka pelo e hlwekileng le ho bua le bona badimo ba ka ke a leboha, ke a le hopola, ke kopa le mphe tataiso, lesedi le kgotso. Le mphe mehopolo e hlwekileng le bohlale ba ho phela hantle.

Mmangwane ke motswadi wa mosadi wa ngwana, e leng hlooho ya lelapa eo ka kakaretso e emelang tlhokomelo le tlhokomeliso ya bana. Ho etsa bonnete ba hore ba fumana tlhokomelo ya maikutlo, thuto le hlokomelo ya tsa botsoro. Rakgadi ka lehlakoreng le leng e ka ba mosadi ya hlahelletseng ho ngwana ya nang le boikarabelo ho tsepamisa maikutlo ho kgotsofatsa ya lelapa. Rakgadi e ka nna le boikarabelo ba ho thusa ho hlokomela bana le ho netefatsa hore lelapa le tsamaya hantle ka motsotswana le kgotso. Le fa ho na le mathata a sebele.

Eya, ke bona malapa a mangata a ntse a phethisa setso sa rona. Setso sa rona se emela tshehetso le hlompho. Ka setso ho na le bohlokwa bo boholo ho hohela, o hlaolela le ho rorisa. Mmangwane, rakgadi le ba bang ba lelapa, ba bapala karolo e kgolo ho hohela ho fa bana di patlisiso tsa thuto, maiteko a ho boloka thokomelo eo motho ka mong le ka ho fa bana maikutlo a ho ba le boikarabelo.

Motswalle wa ka, ke a tseba hore dijo tsa di-takeaway di monate haholo, hape di potlakisitswe. Empa nna ke rata dijo tsa setso hobane ke bona e le ntho e nkgotsofatsang le e nang le bohlokwa ka ho fetisisa. Dijo tsa setso di na le di tshobotsi tse ikgethang, di na le metso e matla, di entswe ka mahlahahlaha a setso le meetlo, ebile ha ngata diphehilwe ka mokgwa o pharaletseng. Ke ikutlwa ke amoleheha ha ke ja dijo tsa setso, ka ha ke batla ho phetha karolo e bohlokwa eo bophelong ba batho ba dulang sebakeng seo.

Ke nahana hore ho hloka ho bua puo tsa rona tsa setso Africa ho ka ama bophelo ba setso le history ya rona. Senyesemane ke puo e boemo, empa re lokela ho boloka le ho kgothatsa dipuo tsa rona tsa se Africa. Ke tsela e tileng ya ho boloka potsiso ba setso, le ho hopola hore dipuo ke karolo e bohlokwa ho batho ba rona. Ho fetola puo fela ho ka senya, ho utlwisisa le ho amohela metso ya rona.